Iintsapho ezihlala ematyotyombeni zikuxinzelelo kakhulu ngokokuba kwatsha nje kancinci amatyotyombe wonke ayatsha. Loo nto ithetha okokuba yonke into kuzawufuneka kuqalwe phantsi futhi ubomi obutsha kwakhiwe futhi enye indlu kuba kutsha kwanto, kutshe neebhedi kutshe iimpahla kutshe ukutya. Kwaye ematyotyombeni amanzi avumelekileyo ukuba makaselwe ngumntu, amanzi acocekileyo akekho. Ngenye yento abantu abajongene nazo abantu bapha. Kwaye izindlu zangasese nakhona zingqongophele nokungcola abantu bayakhawuleza ukufumana izifo ematyotyombeni kuba kaloku kungcolile yonke into ilapha.

Kungabuyelwa eMbo kodwa ke loo nto mayingahlaseli amanina kuba kaloku iindaba zamafa eMbo zazinikezwa amadodana nyhani abantu basetyhini becinezeleka. Ngoku ke kule yethu impilo esiyiphilayo yezinto ezinamaxabiso aphezulu kangaka impilo inzima kanje izawube iyawacinezela kakhulu abantu basetyhini leyo into. Kungabuyelwa eMbo ngezinye izinto nezenzo but le yelifa kuzawunyanzeleka ukuba kwenziwe noba ngu-fifty fifty kulinganwe xa kufunyanwa amafa. Kuba kaloku indlela esesiphila ngayo ngoku ayifani nendlela ekwakuphilwa ngayo kudala.

Ukungenelelwa kwamagama esiXhosa ngawesiNgesi ndicinga yinto eyenza ulwimi lwethu lube lula kwaye likwazi ukuba lucaciseke nakumntu wangaphandle ongakuva uba uthini. Kwaye nakubantwana bethu abafunda ngoku lungabi nzima kakhulu, iyancedisa kakhulu le into.

Ndicinga singayigcina inkcubeko yethu kwifeshini yanamhlanje nggokuba singaziyeki imibhaco, singayiyeki laa mpahla yaseMbo intle ithandwayo, impahla yakwaXhosa. Ifashoni yethu ihleli inazo eza pateni ngokwelamakhumsha zempahla yesiNtu zempahla yombhaco. Ngokunjalo ke angeke silahlekwe yinkcubeko yethu yefashoni.

Ukuba abendi bebephethwe kakuhle emizini yabo nabo baphathwe kakuhle loo nto iyabakhuthaza ukuba bakwazi ukuxhasa xa kukho imicimbi. Kwaye if bebebonakalisa ukuba bayabongwa bayabonwa imisebenzi abayenzayo ukuzigoba umqolo besebenzela loo mizi besenza ukuba wonke umntu atye bemisa ukutya etafileni, ibonwe ibongwe loo nto iyakwazi ukuba ibanyuse ibenze uba nabo babe semandleni.

Kaloku, mntanomntanam, thina ngexesha lethu isigwampa kwakuyinto eyayityiwa kakhulu ngabazali bethu. Basifundisa ke ukuba into yokuqala kuba ukhe intshungu, la mfino usegadini uluhlaza, uwomise njengangoko sendiwomisile mna nanku ndikubonisa. Ngokwenzenjalo ke uzawubilisa amanzi wakho ashosholoze ufake ke intshungu yakho ibile naloo manzi. Iyawuthi ke xa seyibilile uthi chatha intwana yetyiwa ube sowufaka ke umgubo wakho okungathi wenza isigwaqana oku kube ngathi wenza ipapa ethambile. Uyawudibanisa ke ubonde ithambe into yakho ibe imnandi ityeke kanjalo. Uyawudibanisa ke kuze kuvuthwe oku kungathi kuvuthwe ipapa ube sowuphaka ke utye.

isaci sam sokuqala sithi enethunga ayisengelwa phantsi. Intsingiselo yakhona ke ichaza ukuthi umntu xa kekwenzela into entle okanye wena xa wenza into entle ene-value ngabelamakhumsha yinto encomekayo into yokuba abanye abantu bayibone kwaye bangxambase bayi-appreciate ngabelakhumsha loo nto.